Ukusebenzisa ama-shuttle, njengezokuthutha zomphakathi, kunikeza izinzuzo eziningi kubantu abadala. Okokuqala, ama-shuttle avamise ukuhamba ngezikhathi ezihlelekile, futhi emile ezindaweni eziseduze, okwenza kube lula kakhulu kubantu abadala ukufinyelela ezikhungweni zokwelashwa, izitolo, noma ezindaweni zomphakathi, ngaphandle kokuhamba ibanga elide. Ngaphezu kwalokho, ama-shuttle avamise ukuba nabaqhubi abanomusa, nabaqeqeshiwe, abakwaziyo ukusiza abantu abadala abangase babe nezidingo ezikhethelekile, njengokusizwa ukungena noma ukuphuma emontweni. Ukusebenza kwawo kahle, kwehlisa ingcindezi yokushayelwa bebodwa, ikakhulukazi kubantu abangasenalo kahle ikhono lokushayela, ngenxa yobudala, noma izimo zezempilo. Lokhu kuthuthukisa ukuzimela kwabo, futhi kubagcina baxhumekile nomphakathi, kugwema ukudangala, noma ukuzihlukanisa nabantu bomphakathi.

Ngesikhathi ngisehambweni lomgaqo ngilayishe izimpahla, ukuhlangabezana nokukhuphuka okungalindekile kwamatholi kwangimangaza, futhi kwaba nomthelela omkhulu ohlelweni lami. Ngokwezimali, kwadingeka ngihlele nginendawo yesipele ebhajethi ukuze ngikwazi ukubhekana nezindleko ezingalindelekile ezifana nalena. Lokhu kwangisiza ukuthi ngingaphazamiseki kakhulu ohambeni, noma ngingene ezikweletini. Ngokuhleka, ngaphinde ngavumelanisa umzila wami ngifuna ezinye izindlela ezingase zibe namatholi ambalwa, noma angabizi kakhulu. Ngisebenzisa amapulatifomu aku-inthanethi, noma izinhlelo zokuhamba ezihlakaniphile. Ngaphezu kwalokho, ngathintana nenkampani, noma ikhasimende ukuze sibuyekeze izindlelo zokuhamba uma kudingeka. Lesi simo sangifundisa ukubaluleka kokuba nezinhlelo zokuphatha izingozi zomgaqo, kanye nokuba nezinhlelo zokulawula izimali eziguquguqukayo, ikakhulukazi uma usebenza embonini yokuthutha.